Ndingenza owa mthetho woba kuyekwe ukudlalwa ifowuni ngexesha ngexesha lokufunda. Ndingabaxelela ukuba ixesha lokufunda kufuneka libe khona, kube khona nalo ixesha lokuthi ke ngoku bacofe iifowuni zabo. Ngoko, ewe, la maxesha mawangangqamani okanye mawangangqubani. Oko kukuthi ngoku ixesha lokufunda mayibe lixesha lokufunda.

Kubalulekile abafundi ukuba bakhethwe ngokulinganayo. Kungacingi uba hayi unebala elinjani lona lona unebala elinjani. kukhe kujongwe ukuba ngobani abafunayo kuthathwe wonke umntu ofuna ukudlala le midlalo hayi ngokuba usuka kwindawo enjani.

Ndingakhetha uChristiano Ronaldo. Andinomfaka nomfaka, andidingi uba ndimfake ebaleni yena ndingarhalela ukuba abe ngokhowutshi walapha eMzantsi Afrika. Ndimkhetha ngokuba yena ungumntu oyenzayo into azixelele yona. Ungumntu okuhoyileyo kakhulu ukujima. Ungumntu ozenzela indlela angalindeli entweni enye. Umzekelo yena kuzo zonke iimini unexesha avuka ngalo, ajime ngalo, atreyinayo, yonke into yakhe inexesha layo. Loo nto into esiyidingayo kwitim yalapha eMzantsi Afrika, sidinga umntu oza kubafundisa ukulungiselela.

Ndingathi mna nguKagiso oyena mdlali endimbonayo ngoku kwaye isizathu soba nditsho ngoyena mdlali endithi xa ndimbona edlala ndivakalelwe uba, hayi, uyadlala lo mdlali nyhani nyhani nyhani nyhani. Ngoko mna ndingathi nguKagiso oyena mdlali endimjongileyo bona kwiqakamba.

Ewe, ndingathi ukhona ngoba ibhola ekhatywayo siyithatha xa sikhula ngoba yinto esiyithandayo esiyidlalayo. Kodwa ekuhambeni kwexesha kwale bhola ekhatywayo ikwayiyo lena ithi ibe yinto esizisela imali okanye ibe lishishini. Umzekelo kukhona ngoku abadlali esasidlala nabo ngoku sasikhula kodwa baneebhola zabo ezi banamaqembu wabo webhola ezikhatywayo kwaye benza imali ngala maqembu wabo.

Ndingathi kuba umdlalo wombhoxo ngoyena mdlalo othandwa kakhulu apha eSouth Africa apha eMzantsi Afrika. Loo nto leyo yenze ukuba njengoba siyawuthanda kakhulu kwa abadlali bethu bawuthanda kakhulu. Loo nto yenza ukuba sawukwazi uyidlala sanomdla, laa nto kuthiwa ngumdla. Siye sinomdla wokuudlala kwaye siyawuthanda uwudlala kwaye ke ngoku sazixelele ukuba izawuba yeyona nto esiyidlalayo lena esikholwayo yiyo.

Ndingathi mna umntu makadlale i-intanethi ayihlalise kwinto ayithanda kakhulu. Ukuba uthanda ibhola ekhatywayo khawudlale yona ibhola ekhatywayo ukuba uthanda ubukela umbhoxo khawudlale umbhoxo uyawuthi ufumane eyona nto uyithandayo ezawuthi ibe iyinto okholwa kakhulu yiyo.

Into yokuncokola iyakwazi ukukhuthaza yeyona nto ikwaziyo ukukhuthaza ngoba uthi ubone phaya kwimidiya yokuncokola ubone umntu owenza into ayithandayo and kwaye onwabile xa eyenza le nto ayithandayo. Loo nto iye ikhuthaze ulutsha loba umntu akwazi ukuba abone uba umntu uyakwazi ukwenza into ayithandayo kwaye onwabe ukwenza into ayithandayo.

Ndingathi makathenge iPlayStation five ngoba ngoyena ngowona mdlalo wevidiyo okuthethwa ngayo onconywayo kwaye ekuthiwa ngoyena mdlali owonwabisayo abantu abathanda uyidlala umdlalo wevidiyo. Ngoko ndingamcebisa ukuba athenge yena.

Ngoba idlala eyona ndima inkulu ngoba imidlalo abayidlala esikolweni ikwa yile midlalo bayidlala ekuhlaleni. Loo nto ithetha ukuthi le nto bayibona baye bayibone esikolweni kwimdlalo yile baye bayithathe bayisebenzise ekuhlaleni. Ngoko inoxanduva oluninzi kakhulu loba le yeyona luhlobo lokuzikhethela ukuba umfundi uye afune ukudlala esiphi isakhono.

ehleli nje esenza into kwaye esenza into ayithandayo emnandi. Loo nto leyo izawumenza abe kude gqithi kwinto ezophila umthetho.